Ga ne ke gola, motshameko o ne ke o ratang ke go siana, ee, motshameko o na, o dirile gore kenne sone se ke leng sone gompieno, ka gonne, ka gonne ne ke rata go siana, fa ke kwala, ke rata go siana empa fela, ke rata go bala dipotso pele, before ntle ke ka di araba. Ntle le seo, ga ona gore nka dira eng.

Ntse ke tlosa bodutu ka go roka, empa fela ka bona gore go roka ga se dilo tsa me.

Maikemisetso a motho mo jwa gagwe, e ka dira gore motho yo o ne a rata selo se a se dirang, and-e selo seo sa mo phepafatsa gore a kgone go dira madi. Gona ga gona motho a ka ratang selo se sa goreng ga se mo dirile madi, fa o dira madi mo selong o tlo dula mo sone, ka nako enngwe le enngwe.

Ke go bereka ka mapolanka, mme fela nka rata gore e nne kgwebo, ka gore go thusa batho go dira mapolanka ka mo di-kitchen-ing, go dira mapolanka a ditafola, go dira mapolanka a ditulo.

Ee, se ka tswela bana mosola ka gonne, bone ga ba kgone go tshwara dithuto, mme tsa metshameko ba di kgona, ba ba dirisa tsa metshameko, ba ba rotloetsa tsona. Bana ba mefuta ona, ba lekanyang tsa sekolo le dithuto tsa bone, ba ba ruta tsone ntse ba tshameka metshameko, thata-thata ba ba ruta polelo tsa mo gae le dipalo.

Motshameko o e kileng o a ko go one, ke motshameko wa kgwele ya dinao. Ka gopola tiragalo e ne e diragala kwa le go tshameka Mamelodi Sundowns, ke kgatlhile ke ka mokgwa o ba tshamekang kgwele ya dinao ka teng basimane ba le, ke ratile kgwele go tswa ko go bone.

Ke motshameko wa kgwele ya dinaga, ka gonne bašwa ba le bantsi ba iphitlhelela ba sena , empa fela, fa ba ka tshameka kgwele ya dinao, ba tswelelapele thata, le gone kgwele ya dinao, e go tsaya o na le mengwaga e mennye.

Ke rata kgwele ya dinao, ke yona boitlosobodutu jo bo go tsenyang mo tirisong ya mmele, ntle le yona ga gona ntho engwe nka e dirang, ka gonne ka yona, o siana ka kgwele, go ya kwa le kwa, mmele wa gago wa tlwaela, mafatlha a gago a ba le maatla.

Ga wa letlelwa gore o dirise diritibatsi fa o le motshameki, ka ntlha ya gore batho kgolo ba motshameki ga ba dumelane le dilo tseo. O tlo tsamaya di kalafo tsa go check-a gore, ga o berekise diritibatsi, fa mme o sa di berekise o tlo tswelelapele ka go tshameka, fa o berekisa diritibatsi ba tlo go tlogela, wa se tlhole o tshameka metshameko.

Setšhaba se nyaka go nna le madi. Fa ditšhabatšhaba wa mmino, mme ba latele go tswa mo maemong a a farologaneng ba kopane, ba ya kwa porofensing e one-e, ba tshwanela go dira, gore ba tsamaye kwa porofensing eo, ba sile madi, ka gonne kwa porofensing eo, go na le metshameko tshameko e farologaneng, e ba ka e lebelelang, and-e go ya kwa metshamekong eo, ga se mahala.

Metshameko e leng botlhokwa mo dikolong, ke metshameko ya kgwele ya dinao, metshameko ya kgwele ya matsogo mo basetsaneng, metshameko ya go siana, metshameko ya di-tennis-e, metshameko ya go swim-a, ka mo gare ga metsi. Ke metshameko e farologaneng, e leng gore ba ka e ruta bana kwa dikolong, gore ba kgone go tseela metshamekong tlhogong.

Tsela e maleba ya go aga setshwantsho sa gago ka a gago, ke go dira dilo tse di ntseng sentle, go latelela melao, go se tsose tseleng. Fa o le motho yo o lebaneng le dilo tse di sentle, ga gona gore batho ba ka go botsa gore ga o motho o sa nnang sentle. Fa o le sentle, o tsamaya sentle, o latelela dilo tse sentle, o dire dilo tse di sentle, ga gona gore ba ka re ga o motho o montle.

Mosetsana yo monnya, a simololang kgwebo, ka ntlha ya ditiragalo ya ditšhabatšhaba mo lefelong la gagwe, se ka direga ka go rekisa dilo tse di farologaneng, mo kgwebong ya gage, ka gonne batho ba ba tswang ko ditšhabeng tšhabeng, dilo tse di leng mo Aforika Borwa, gonne tse dingwe ga bana tsone ko ditšhabeng tšhabeng tsa bona, empa fa ba le fa, fa o butse kgwebo mo lefapheng le be goreng, ba tlang go lona, ga gona gore ba ka se reke, ba ile go reka, ba sia madi, wa kgona go ba le madi, wa godisa kgwebo ya gago, wa tswelela pele ka bophelo.